I bangi u va u sayina i kontiraka leyi loko va ku nyiketa exikweleteni hi ku endlaka leswaku va va na vutihlamuleri kumbe na wena u va na vutihlamuleri vutihlamuleri leswaku loko wo ka u nga hakeli xikweleti xa wena va nga kota ku teka swilo leswi u swi vekaka as collateral leswi endliwaku wa va na opportunity yo kota ku khomisa na loko u tsandzeka ku hakela van'wanyana vanhu va hetelela va blacklist-wa i mhaka u nga hakeli swikweleti swa vona ebangi.

Ku xava tidata ku tirhisa bangi ya selulafoni swi olovisa swilo hi ku a swi lavi u za u tsutsuma u ya eka ti ATM ku ya humesa mali loko u kota ku u ya etixopeni wu va ya xava e data leswi swi endla leswaku u kota ku xava data nkarhi un'wana na un'wanyana loko u yi herile u lo tshama laha u nga kona.

Loko u fanekele u ya teka mali ya wena hi xiviri etindhawini ta le kule loko u famba mpfhuka nyana leswi a swi tikisela vutomi hikuva a swi teka nkarhi wo tala eka xikejuli xa vanhu lexi a xi ri lexi wa busy swinene kambe loko ku u za ku fika leswo tirhisa ku teka mali hi tiselulafoni swi antswisile vutomi swi hungutana mali leyi u fanekele ku yi tirhisa ku ya tindhawini ta le kule naswona swi endla swa ku u nga tirhisi nkarhi wo tala hi ku e mali u yi kuma u lo tshama emutini wa wena.

E swilo leswi swi tolovelekeke swilo leswi endlaka ku vanhu va lomba mali ebangi i swilo swo fana leswi ya ku vanhu va hlangana na swiphiqo swa timali va nga ku ta n'wi vekisa mali ebangi leswi endlaka ku vanhu va tsutsuma vaya teka swikweleti van'wanyana va tsandzeka ku vekisa timali naswona loko va hlangane na mavabyi kumbe va heleriwa hi mintirho e xi xitsundzuxo lexi va vona ku xivaka kona i ku ya lomba mali ebangi i swilo leswi nga toloveleka ngopfu emugangeni wa ka hina leswi endlaku ma-Afrika-Dzonga ya tikiseliwa vutomi.

Vamachonisa vo kala ntwela vusiwana swi hetelela swi endla ku u ti kuma u biwile kumbe u tikeriwa nhundzu ya wena hi ku a va na vumunhu tanihileswi vona va lavaku mali ya vona ntsena loko u tsandzeka ku hakela va tekela e magoza lama ya hetelela ku ya endla ku u pfumeleka kumbe u luzekeriwa u lahlekeriwa hi switirho swa wena swa le ndlwini.

Leswi hungutaka nkarhi na mali hi ku loko u fanekele u hakela e swipfuno swa vaaki etibangi kumbe etindhawini leti ku hakeriwaka swona a swi lava u tirhisa mali ku ya u ya fikelela kwale naswona a swi ta ku dyela nkarhi leswi swi endla leswaku vatsoniwa na vadyuhari va kota ku hatla va endla swilo swa vona hi ku tirhisa e tiselulafoni ku hakela swipfuno swa vaaki.

Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti ya n'hweti i mali leyi nghenaka hi n'hweti yin'wana na yin'wanyana ya muholo wa wena hi swona leswi kotaka ku lawula leswaku va nga kota ku ku lomba mali muni leyi u nga ta kotaka ku yi hakela leswi endlaka leswaku u nga tsandziwi ku hakela swikweleti swa wena.

Vatswari va hetelela va tikuma va teke exikweleteni xa mali ya le henhla swinene hikuva e ntsengo wa tidyondzo wu le henhla swinene leswi swi vangiwa hi ku etiyunivhesiti kumbe swikolo a swi languteli miholo ya vatswari kambe swi langutele leswaku vanhu va fanekele va hakela mali muni ku ya hi dyondzo leyi munhu a yi endlaka.

Leswi swi na mbuyelo wo fana na ku u lahlekeriwa hi swilo swa wena swo fana na tiyindlu na timovha hikuva bangi wa pfumeleriwile ku loko u tsandzeka ku hakela swikweleti swa wena u kota ku ku tekela timovha ta wena ta tiyindlu ta wena swin'wanyana xi nga endla leswaku u heta u blacklist-iwa u nga ha koti ku endla swikweleti ku ya mahlweni evuton'wini bya wena tibangi tin'wanyani na tona ta pfumeleriwi ku ku endla leswaku u khomiwa hi hikokwalaho ku tsandzeka ku hakela swikweleti.

Ndzi nga n'wi vutisa swivutiso swo fana na leswaku i khadi ra kona ri pfumela leswaku ndzi teka xikweleti xa mali muni hi n'hweti na leswaku ndzi fanekele ndzi yi hakela njhani mali ya kona na leswaku loko muholo wa me u nghena va nge teki hinkwayo mali leyi wu nghenaka.

Xikweleti xa xichudeni eAfrika-Dzonga xi pfumela leswaku eer xichudeni xi kota ku nghena xi ze xi heta tidyondzo ta xona naswona xi ya hakela xikweleti lexi loko se xi sungula ku tirha leswi vulaka leswaku loko xichudeni xi sungula ku tirha xi nge koti ku hanya vutomi bya xona hi ku olova ku xi ta va or red xi ri na xikweleti lexi faneleke xi xi hakela.

A ta hlangana na swiphiqo swo fana na ku vanhu va bangi va n'wi sala hi le ndzhaku n'hweti na n'hweti kumbe siku na siku va lava mali ya vona leswi a swi ta n'wi tikisela evuton'wini and a swi ta hetelela swi fika ka laha va n'wi khomisaka emaphoriseni kumbe va ta va ta teka e e swilo swa yena swo fana na e movha loko a ri na movha kumbe va teka yi liya ya yena yi va yi xavisa ku va ta va ta kuma mali leyi va nga n'wi lomba yona.

A wu fanekelanga u pfumela swilo swin'wana na swin'wana leswi u swi vonaka eka inthanete leswi kurisaka ku pfula app ya wena ya le bangi ya selulafoni naswona u fanekele u langutisa loko ku ri eka ti call kumbe u ri eka riqinghweni u vulavula na munhu un'wana riqingho loko a ku ri u kuma ku u ya nghena ka app ya wena ya bangi ya selulafoni u nga pfumeli ku nghena leswi endla leswaku u tisirhelela eka vahlaseri va inthanete.

Vanhu vo tala va hlangana na swiphiqo swo tala leswo fanele leswaku va nga koti ku tirhisa timali kahle van'wanyana i ku va fanekele va hakela swilo swo tala leswi hi muholo wa vona wu nga pfumeliki va hetelela va ya va ya lomba swikweleti ebangi van'wanyana i ku va tsandzeka ku veka e timali leti va kotaka ku ti tirhisa hi nkarhi lowu wo hlangana swiphiqo ku fana na mavabyi na ku lahlekeriwa mitirho leswi endlaku va hetelela va teka swikweleti ebangi.

I ku tirhisa bangi hi yona ndlela yo antswa yo vekisisa mali hi ku loko u veke mali ehansi ka matirasi ya wena swilo swo tala leswi nga endleka ku fana na ku yiveriwa u nga swi ku yivela hi va mani kumbe yindlu yi tshwa mali ya wena yi heta yi lahla kambe loko yi veka ebangi mali ya wena yi va yi sirhelelekile naswona yiviwe handle ko u endleriwa vukhamba hi ndlela ya ku tirhisa epu ya selulafoni vatirhi makhamba u tirhisa inthanete.

E xikweleti xa bindzu i xikweleti lexi tekaka i nwamabindzu ku swi tirhisa eka bindzu ra yena leswi swi endla leswaku e bindzu ri va rona leri va kotaka ku ku ri reposse-sa loko u tsandzeka ku hakela kambe xikweleti xa munhu a xikweleti lexi munhu un'wana na un'wanyani loyi a kotaka ku hlamuriwa kumbe ku amukeriwa ku xi teka a xi tekaka hi yexe.

UIF i yi mean-a swa ku Unemployment Insurance Fund. I nongonoko lowu tekaku mali eka vatirhela mfumo van'wani na van'wanyana n'hweti na n'hweti leswaku wu veka mali etlhelo ku kota ku va hakela loko va hlangana na swiphiqo emitirhweni ya vona.

Ina khadi rin'wana na rin'wanyana ri faneke ri hakeleriwa mali ya n'hweti na n'hweti leyi fambelaka na ku khadi ri le ku tirheni hambileswi u nga ri ku ri ku tirhiseni e khadi rona hi vu rona tanihileswi ri tivekaka ebangi ri faneke ri koka mali. Ku avoid-a leswi kumbe ku hambana leswi munhu i fanekele a pfala khadi ra yena.

E ku tirhisa riqingho ra le nyongeni ku banga mali swi antswisa vutomi hikuva i swilo leswi u swi kotaka ku swi endla loko ri emutini. Swi hunguta nkarhi lowu u faneke u ya ka wona u ya bangi u ya fola tilayini leto leha naswona swi hunguta mali hi ku loko u swi endla u ri kaya a wu tirhisi mali ku khandziya u ya bangi u endla swilo swa wena u ri ekaya.

U fanele u nghena eka riqingho ra wena u nghena ka epe ya bangi u pfala khadi ra wena leswaku munhu loko a koti ku ri kuma a nga koti ku ri tirhisa naswona u faneke u fona u va byela leswaku khadi ra wena ri lahlekile u ya ebangi u ya endla khadi ra nyuwana.

Ndzi tirhisa e khampani ya GEMS leyi ni pfunaka hi ku hakela e swilaveko swa ra swa rihanyo ra mina loko ni ni ya vona madokodela na van'wanyana vatirhela vatirhi va rihanyo. Leswi pfuna ngopfu hi ku swi endla leswaku ni kota ku hatla ni voniwa ndzi nga foli tilayini to leha ta le xibedhlele.

Loko hi hlayisa mali hi ku anganyela tanihi muganga swi endla leswaku hi kota ku va na goal yin'we naswona loko yi hi hlayisa hi tele swi endla leswaku yi va na mbuyelo wa le henhla swinene. Swi endla leswaku loko se yi vuya ka hina hinkwenu hi va na mali leyo tala naswona swi pfuna vanhu lava tsandzekaka ku hlayisa mali ku na vona va kota ku nghenelela va kota ku hlayisa mali.

Ku hoxa mali yo tala kumbe mali yo karhi n'hweti na n'hweti hi ku landzelelana ku ri swi na nkoka swinene eka ku aka rifuwo ra nkarhi wo leha . Leswi endla leswaku u kota ku vekisa mali ya wena u hetelela u kuma u ri na rifumo ro tala naswona mali leyi loko u yi vekise nkarhi wa ku leha hi nkarhi wa ndzindzakhombo u nga kota ku yi tirhisa ku antswisa vutomi bya wena.

Swikongomelo leswi fanaka leswi swirho swa xitokofela swi nga va ka na kona na swo swi nga va ka na swona eka mali leyi va yi hlayiseke leyi hlengeletiweke i ku teka mali leyi ku xava va teka va yi tirhisa ku xava e swirho swa e switirhisiwa swa le ndlwini ku fana na ti-container na swin'wana na swin'wana, mabodo na swin'wana na swin'wanyana. Kambe van'wanyana va nga pfumelelana ku va nyiketana mali leyi ni mbuyelo wa yona va avelana yona tanihileswi hinkwavo va nyikeleke mali ya ku ringanela.

Ku vekisa mali ya nkarhi wo leha u nga se huma peceni swi pfuna leswaku loko hi nkarhi lowu u humaka penceni ku va ku ri na mali leyi u yi vekeke leyi kotaka ku pfuna tanihileswi loko se u hume penceni u va u nga ha kumi mali n'hweti na n'hweti.

Ndzi swi vona swi ri swilo swa kahle hi ku swi endla leswaku e vaholi va mudende va nga ha yi va ya fola tilayini ta ta ku leha leti vanhu va khale a va ti fola hi ku a va hola mudende hi mali hi yoxe laha a va nyikiwa hi voko, leswi a swi endla leswaku ku va na vugevenga byo tala va tekeriwa kambe leswi sweswi va holaku hi tibangi swi endla leswaku mali ya vona yi va yi yi hlayisekile.

Ku fikelela hi xihatla mayelana account yo hlayisa mali swi vula leswaku loko mali u yi lave u yi lava naswona u yi lava hi xihatla yi kota ku vuya ka wena hi nkarhi lowu yi leswi swi endlaka leswaku vanhu va kota ku hlayisa mali naswona loko va hlangane na makhombo man'wani na man'wani evuton'wini va kota ku yi humesa hi nkarhi lowu va yi lavaka yi hatla yi va yi fikela.

Swi nga n'wi pfuna hi ku loko a joyine xitokofela ku na nkarhi lowu va hlanganaka va kota ku tlanga xitokofela laha swi ta n'wi pfula tindlela swa ku a kota ku hlangana na vanhu van'wana a kota ni ku endla vanghana. A munhu loyi a nga na tingana a nga hetelela a ri na va a va na vanghana vo tala lava humaka yini ka switokofela leswi a tlangaka swona.

A swi ta ndzi endla ndzi ndzi twa ndi hlundzukile swinene hi ku hi hlanganile tanihi vatlangi va xitokofela kumbe tanihi muganga hi endlela leswaku hi lunghisa xikolo laha hi nga veketela mali ya hina ku ringana five wa malembe naswona muhlayisi loyi wa mali a ndzi ta fositela leswaku a ya pfuleriwa e dokete emaphoriseni leswaku a khomiwa hikuva leswi a nga swi endla i vugevenga.

E xihlangi lexi ndzi nga xi tsundzuxa kumbe ndzi nga xi hlohlotelo leswaku xi ya pfula akhawunti ya xona eka Capitec hikuva hi yona bangi leyi pfumelelaka e vana sungula ka malembe ya sixteen ku va kota ku tipfulela e tiakhawunti lava nga kotaka ku tirhisa hi ku vanhu vo tala va tirhisa Capitec leswi ta endla leswaku swi n'wi lulamela ku fambisa mali kumbe ku kota ku kuma mali eka vatswari va yena na vanhu van'wana lava nga ta n'wi nyiketa mali.

Etibangi ti koka mali yo karhi endzhaku ka ku u humesa mali ya wena leyi a yi ri eka fixed akhawunti hikuva emali leyi yi va yi yi vekeriwa nkarhi wo ta ni ku yi va yi ri kona akhawunti liya naswona loko u u yi humesa hi ku hatlisa leswi swi endla ku bangi yi va na xiave eka mali ya wena.

Ni na ripfumelo leri hikuva hi xitalo evadyondzi vo tala va hetelela va sungula mitirho va ri na swikweleti. Loko mfumo wu kota ku va hakelela e etidyondzo ta vona, leswi a swi ta endla leswaku loko va sungula ku tirha va kota ku endla swin'wanyana ku yisa vutomi bya vona mahlweni kambe va nga tshami endhawu yin'we hi mhaka swikweleti leswi va nga na swona .

Exikweleti xa mali lexi ni nga na xona xa nkarhi lowuntsongo i xikweleti xa mali leyi ni nga yi lomba hi ku lava ku xava tindhawu. Exikweleti lexi i xikweleti xo ringana two point five naswona ndzi xi hakela kan'we kan'we n'hweti yin'wana na yin'wanyana.

Swi na mbuyelo wa leswaku u kota ku hatla u heta ku hakela swilo leswi u swi hakelaka naswona loko wo fikela nkarhi laha u hlanganaka na swiphiqo vuton'wini, swilo swa wena wa kota ku swi tirhisa hikuva u swi hakelele mahlweni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku emali leyi a yi hoxaka hi cross border transfer yi fika eka munhu un'wanyana yi nga helelangiki tanihileswi eAfrika-Dzonga na tiko leri un'wanyana ku va ku ri na xiave kumbe ku koka ka entsengo eka mali leyi a yi hoxela ka munhu un'wanyana.

Swi tala ku tirhisa hi vanhu lavakulu because hi mhaka ku vanhu va khale a va tiva leswaku nambara hi tona leti tirhisiwaka ku teka mali eShoprite.

Ndza pfumela hikuva na swikolo naswona swi ngheniwa mahala kasi i ncini leswi nga ta endla leswaku tiyunivhesi ti tsandzeka ku ngheniwa mahala? Leswi naswona swi pfuna evana lava humaka eka mindyangu leyi va pfumalaka hikuva u kota ku nghena xikolo, va kota ku kuma mitirho loko ta ku tihlayisa. Leswi ta endla leswaku ni makhombo ya hunguteka laha Afrika-Dzonga hikuva vanhu va ta va va dyondzekile.

Loko ndzi lava ku huma e pension hikokwalaho ka malembe nge ndzi tiyisisa leswaku mali leyi ni yi vekaka yi ringanerile leswaku ndzi nga kota ku ndzi hlayisa endzhaku ndzi hume penceni.

Munhu a nga tirhisa etindlela to fana na ku ya e ATM ku ya kambisisa akhawunti ya yena. Swin'wana a nga swi tirhisaka i ku tirhisa thekinoloji ya masiku lama hikuva swi kota ku kambisisa akhawunti ya wena ro tirhisa riqingho ra le nyongeni.

Kokwana ndzi fanekele ku swi twisisa leswaku ku pfula khadi ra yin'wani swi fanekele u u hakela mali hikuva ebangini na yona yi fanekele yi kuma mali loko wena u tirhisa switirhisiwa swa vona, ku fana na ku pfula khadi.

Munhu loko a lava ku ta endla e deposit leyi nga cincenki i fanekele a ya ebangi ku ya pfula e deposit leyi leyi nga ta endla leswaku n'hweti yin'wana na yin'wanyana ta kokiwa mali ekhadini ra yena.

Tibangi to tala tirhisa endlela yo fana ku endla e-wallet. Tibangi to tala loko u endla e-wallet-i ti ku kokela e ten rhandi. Naswona mina ndzi ta tirhisa ebangi ya FNB hikuva hi yona leyi anakeni ndzi yi tirhisaka yona.

Embuyelo yo pfula akhawunti ya bindzu leswi endla leswaku va aka SARS va nga koti ku ku landzelela ndhavuko tanihileswi akhawunti ya bindzu yi ta va yi pfuriwile hi vito ra bindzu.

Vamachonisi va tiveka hikuva na moya kumbe timbewu to biha laha ndzi tshamaka kona hikuva loko u nga va hakeli va tata va ta ku tekela makhadi ya wena ya le bangi, na tipasi. Naswona loko wo tsandzeka ku hakela ku ya mahlweni, va ta ku bukutela naswona va ku tekela nhundzu ya wena ya le ndlwini.

Loko u hoxela munhu mali hi tinambara yi pfuna swinene hikuva evukhamba bya languteka tanihileswi u va u nga ri na mali emavokweni, leswi endla leswaku emakhamba ya nga wu tekeli yona.

Loko wo fika ebangi tindlela leti va ku hi tona to hakela xikweleti loko u lava ku lomba mali, tindlela ta ku loko emali yi nghena ya salary ya wena u nga ta ku tikela hi voxe n'hweti yin'wana na yin'wanyana. Yin'wanyana endlela i ku wena u ya u ya hakela hi wena wexe ebangi mali u yi lombaka.